Go ka thusa motho thata go lapolosa mmele wa gagwe le go ikentsha bodutu.

Eya, go fokoditse thata ebile mme go dirile gore batho gantsi ba seke ba itekanela ka gonne ba dula nako e le telele ba dutse fatshe.

Metshameko e tshwana le kgwele ya dinao, kgwele ya diatla, ke metshameko e e leng gore bašwa ba ka itemagana le yona.

E ama thata ka gonne batho ga ba sa kgona go phothulola kapa go itapolosa mebele ya bona.

Ke metshameko e tshwanang le dikgwele tsa diatla. Metshameko e, ke metshameko e e leng gore kgale e le teng ebile ra e fitlhela, e leng gore e santse e ratiwa.

Motho o tlhoka data go tshameka metshameko mo internet-eng, mme metshameko e a ka e fitlhelang e mentsi thata e leng gore e tumile.

Metshameko e, e ka go ama thata ka gonne motho ga a tshameka kgwele ya dinao, o dira gore mmele wa gagwe o itekanele mme ga o dula o tshameka motshameko mo inthaneteng, e dira gore o nne botswa.

Fa o batla go tshameka metshameko mo inthaneteng, o tlhoka data.

Ka gonne batho bosigo ga ba na boroko mme ba dirisa nako eo go tshameka metshameko mo internet-eng.

E tokafatsa ka gonne o nna le kitso e ntsi ka ga metshameko eo le gore e tshamekiwa jwang.

Dikotsi tseo ke di itseng ka ga metshameko ya mo inthaneteng ke gore sa ntlha motho o ka felletsa o nonne mmele go fetelela ka gonne o dula nako e loleele o dutse mme o sa otlolle mmele wa gago.

Batho ba kwa magaeng ba palelwa ke go tshameka metshameko ya kwa inthaneteng ka gonne ga ba na ditlamelo tse di feletseng tsa gore ba ka tshameka metshameko eo, go tshwana le inthanete, go tshwana le data.

Nka nna le tšhono ya go bopa metshameko ya mo inthaneteng, nka lebelela metshameko e e leng gore batho ka bontsi ba e rata ebile ba dirisa yone thata mo inthaneteng mme ke a ipopela yone e e tshwanang le eo.

Metshameko eo, e ka thusa batho thata go ithuta ka ga tseo di neng di diriwa bogologolo ke bagolo ba rona bao ba neng ba tshameka metshameko eo.

Ka go dula o ntse o netefatsa gore o sedila mmele wa gago ebile o ithusa ka go tshameka metshameko eo ka ntle.

Metshameko eo, ga e sa tshwana le ya segompieno mme ke metshameko e e leng gore re godile re e tshameka ebile ke yone e leng gore e ne e dira gore batho ba atamelane, ebile ba itsane.

Ka gonne e tlisa kutlwano magareng ga batho.

Gore bana ba nne le kitso e le ntsi ebile ba ithute go tswa go yona.

Motshameko wa tenese ya diatla e tlhoka batshameki ba le babedi go e tshameka.

Motshameko wa go tlola mogala o tshamekiwa ke batho ba le bararo go ya godimo.

Bana ba tshwanetse go latela melao e tshwana le gore ba tshwanetse ba tshamekisane sentle, ebile bagolo ga ba tshwanela go tshameka le bana ka gonne bagolo ba ka tswa ba tsietsa bana.

Bagolo ba tshwanetse go dula ntse ba lemogisa bana ka ga metshameko eo le gore ba ka itumedisa yone jwang.

Metshameko eo e ke itseng ya setso ke metshameko e tshwana le ya kgati kapa ya ulu.

Motshameko o wa setso o ke o ratang thata, ke o wa kgati.

Bana ba atisa go tshameka metshameko e tshwana le ya kgwele ya dinao mme ke metshameko e e leng gore ba santse ba e rata ebile ke yone e dirang gore ba itumele thata.

Ke godile ke tshameka motshameko wa kgati, motshameko wa kgwele ya matsogo mme ke metshameko e e leng gore ke godile ke e tshameka ebile ke e rata thata.

Metshameko eo ya setso e thusa go boloka ngwao le go bontsha bašwa kapa bana gore setso se botlhokwa jang mo matshelong a rona.